Diaparo le mekgabiso e e rileng di ka aparwa ka nako ya meetlo le go supa botlhokwa jwa setso jwa tiragalo tse. Mekgwa mengwe ya diaparo le mekgabiso e kaelwa ke ditlwaelo tsa setso, tse di dikologileng boingotlo le boikokobetso. Fashion-e le mekgabiso di letla batho go tlhagisa setaele sa bona sa le bontle, fa gape ba bontsha lemorago la setso sa bona.

Go rotloetsa boemedi le farologano, matshwaokgwebo a fashion-e a ka bontsha dikai tse di farologaneng di bontsha mefuta e farologaneng ya mmele dingwaga bokgoni le setso. Fashion-e e ka kananyo ya setso ya rotloetsa go tlhaloganya le go lebogela ditso tse di farologaneng. Matshwaokgwebo a fashion-e a ka baya kwa pele mekgwa e e siameng ya tiro go netefatsa maemo a a babalesegileng a tiro dituelo tse di siametseng tsa badiri ba bantsi jwa bone e leng basadi, le batho ba kgapetsweng kwa di thoko.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa go tshela di ka dira gore go nne thata gore batho ba bangwe ba tsenele thuto e kgolwane. Ditshenyegelo tsa go tshela kwa ditoropong di ka nna le seabe mo go oketseng dikoloto tsa baithuti, ka baithuti ba ka tlhoka go adima madi go duela ditshenyegelo tsa go tshela ba ntse ba tsweletse ka dithuto tsa bona. Ditlhopho tsa tiro ditshenyegelo tsa go tshela kwa ditoropong di ka tlhotlholetsa tlhopho tsa tiro ka 'baka la ba ya kwa pele ditirong tse nayang dituelo tse kwa godimo, ditshenyegelo tsa go tshela kwa ditoropong di ka ama tshweetso ka bogolo jwa .

Nka bitsa setlhopha sa Cultural Spears ke rata mmino wa bona, ke tloga ke reetsa mmino wa bona go tswa bonnyeng.

Di-braai di ka thusa go aga botsalano mo gare ga baagisane go godisa maikutlo a go nna karolo ya setšhaba le go nna setšhaba mo mafelong a ditoropo. Setso sa braai se neelana ka ditšhono tsa tshegetso ya loago, se letla batho go abelana maitemologo, kgakologo le tshegetso ya maikutlo.

Go tlhatlhoga ga tlhagiso ka bontsi le fashion-e e e bonako e dirile gore diaparo di fitlhelege le go rekega, le go letla basadi go lekeletsa ya ditaele le di phetogo tse di farologaneng. Go kopana ga lefatshe lotlhe go dirile gore go nne le kananyo ya tlhotlholetso tsa setso ka basadi ba tsenya ke di-element-e go tswa mo ditsong tse di farologaneng mo mekgweng ya bona ya go apara le go ipaakanya.

Nnyaa, ga go phoso mme maikaelelo ga a kitla a diragadiwa, ntle le fa ba dira joalo go ijesa monate.